Kgetlho lantlha fa ke ne ke palama sefofane ke ne ke fofela kwa Cape Town ke ne ke ya kwa Cape Town go ya bona ba lelwapa ke ne ke itumetse thata go namela sefofane ke ne ka fofa ka sone ke ne ka ikutla ke le motho yo o itumetseng tota mme le gompieno ke sa lakaletsa go se namela sefofane ke se nametse ka kgwedi ya boraro mo ngwageng o sefofane ke namela AA flight.

Nna ke rata go palama sefofane ke batla go palama sefofane sa South African Airways, waves British Airways, Link flight SA, le Mango ke batla go di palama ga ke batle go utlwa ba re sefofane se monate ke batla go ikutlwa nna ka bo nna gore sefofane se monate e le ruri ke batla go se palama ke tsamaye lewatle ke tsamaye lehatshe ka bophara ke palame sefofane ke itumetse thata fela ke flyer ke tloga O R Tambo ke lebile Cape Town ka sefofane ka kgwedi ya boraro twenty twenty-five nnana keng.

Ee nna ke rata tirisano mmogo ya dibese mo toropong ya rona, dibese tsa rona di tsamaya ka nako di fitlha ka nako di tsaya batho ka nako mo di bus stop-o, di ba fitlhisa ka nako ko ba yang teng.

Karata ya dibese e ba e dirisang gona jaanong nka rata gore ko ba di dirang ko teng ba dire gore di nne le pin-e gore re ka latlhega fa motho a kgone go e topa a seke a be a kgona go e dirisa ka ntlha ya gore go tshwana hela karata teng ga ena pin ga ena se motho a ka e kopa hela wena o tsentshitse tekete ya kgwedi foo a ka namela ka yona ya nna e kete ke a ge wena wa sala hoo ga ba ire pin-e gore motho a seka a be a kgona go e berekise ba se ka ira gore e thepe ba ira gore e nne le pin-e.

Bakgweetsi ba bese ba nang le maitshwaro a siameng tota bakgweetsi ba bese ba tshwara dibese tsa bona e kete malapa a bone ba na le maitseo tota ba fa le batho ba trebelang le bese tlhompha e le ruri and bona ba thusana ditiro gantsi mo go tsamaya mmogo ba a itse gore ke mang a kgweetsang bese ke mang a tlebe a kgweetsa bese lona tsatsi leo bakgweetsi ba dibese bana le lorato tota.